Uma umsebenzi ethola ukuthi umqashi wabo akababhalisanga i-UIF, kufanele abike udaba kukomishana we-UIF, noma ihhovisi lezabasebenzi eliseduze, anikeze ubufakazi bokuqashwa nokungabhalisi, futhi acele usizo lokubhalisa umqashi. Umsebenzi angaphinde athinte isikhungo sezingcingo se-UIF, noma avakashele i-website ye-UIF, ukuze athole isiqondiso.

Uma ukhetha ibhange kanye nohlobo lwe-akhawunti, cabangela imigomo nezidingo zakho zezezimali. Bheka ibhange elinezimali ezikhokhwayo eziphansi noma ezingenalo nyanga zonke. Izindawo ezikahle zegatsha kanye ne-ATM, kanye nenkundla yokubhanga ku-inthanethi esebenziseka kalula. Ku-akhawunti yakho yokuqala, ukonga okuyisisekelo noma i-akhawunti yokuhlola, kungase kuba kube isiqalo esihle, esikuvumela ukuthi uphathe imisebenzi yansuku zonke futhi wakhe isisekelo sezezimali.

Ukuze kuvikelwe amakhasimende ekukhwabaniseni ekugangeni ku-inthanethi nakuhlelo lokusebenza, amabhange angasebenzisa izinyathelo ezifana nalezi. Izindlela zokuqinisekisa eziqinile, eziyi siqiniseko sezinto eziningi. Ama-system okuthola ukukhwabanisa okuthuthukisiwe kusetshenziswa ukuhlaziya ukuziphatha, ukubethelwa kwedatha, izinqubo zokungena evikelekile, ukubuyekezwa okujwayelekile zokuphepha, imikhankaso yokufundisa amakhasimende, ukuqapha umsebenzi osolisayo. Kanye nokunciphisa ukufinyelela olwazini olubucayi. Konke lokhu kube kukhuthaza amakhasimende ukuthi asebenzise amagama ayimfihlo aqinile futhi aqaphe ngemizamo yezigebengu zokweba imininingwane ebucayi.

Ngiyakuzwa ukukhala kwakho Nonjabulo uma kubhekwa izinga eliphezulu lezingozi endaweni yangakini. Ngingaphakamisa ukuthi ubheke umshwalense ophelele wezimoto phecelezi i-Comprehensive Insurance Cover. Lolu hlobo lomshwalense lukhava umonakalo wemoto yakho, kanye nomonakalo ovela eceleni, kungakhathaliseki ukuthi ubani onephutha. Ingase futhi ihlanganise ukwebiwa, ukucekelwa phansi kwempahla nezinhlekelele zemvelo. Le khava ingakunikeza isivikelo sezezimali ezenzakalweni ezingalindelekile. Ingase ibize kakhulu kunezinye izinketho kodwa ikunikeza ukufakwa okubanzi, nokuthula kwengqondo.

Ukufaka isicelo sezinzuzo zokufa kwe-UIF, abondliwa bamufi kufanele bazise i-UIF, phakathi nezinyanga eziyisithupha. Baqoqe imibhalo edingekayo okuyisitifiketi sokushona, umazisi, ubufakazi bebhange, nobudlelwane. Bagcwalise ifomu lesicelo bese belithumela ehhovisini lezemisebenzi noma nge-email, okanye isikhahlamezi. I-UIF izobuyekeza futhi icubungule isicelo bese uma sivunyiwe, inikeze isamba noma inkokhelo yanyanga zonke.

Inkampani yami ebhekelele ezempilo yami nomndeni wami inikeza usizo oluphelele oluhlanganisa ukulaliswa esibhedlela, ukuvakashela udokotela kanye nemiyalelo. Inikeza ukuvikelwa kwezezimali, ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilo okuseqophelweni eliphezulu nokuthula kwengqondo. Ukuhlolwa njalo kwezempilo kanye nokunakekelwa kokuvimbela nakho kuyakhuthazwa, kunciphisa ingozi yezinkinga futhi kukhuthaza inhlalakahle jikelele.

Ngenkathi othandiweyo wami ethola ukukhishwa kwenqubomgomo yesikhashana, ekuqaleni wayekhungathekile futhi ekhathazekile negebe elingalindelekile ekufakweni kwayo. Kodwa-ke wathatha izinyathelo zokubhekana nenkinga ngokuthintana nomshwalense. Waqonda imigomo yokukhishwa kanye nokubheka ezinye izinketho. Lokhu ahlangabezana nakho kwamfundisa ukubaluleka kokubuyekeza nokucophelela imigomo yenqubomgomo, ukubuza imibuzo kanye nokufuna izeluleko zochwepheshe ukuze kuqinisekiswe ukufaka okwanele, nokugwema izinto ezingalindelekile.

Ikhadi lesikweletu, liyikhadi lokukhokha elikuvumela ukuthi uboleke imali ukuze uthenge, ukhokhe izikweletu, noma uthole izikweletu zemali. Okuhle kufaka phakathi ukunethezeka, izinhlelo zokuklomelisa, ukuvimbela ukuthenga, nokwakha izikolo zezikweletu. Nokho okubi kuhlanganisa amanani enzalo aphezulu, izinkokhelo, isilingo sokusebenzisa imali ngokweqile kanye nokunqwabelana kwezikweletu okungase kube khona uma kungaphathwa ngendlela efanele.